Kgwedi ya temoso ya banna ka bophelo bo botle e ketekwa selemo le selemo ka Pudungwana. Ho tsepamisitswe maikutlo hodima ho hlokomedisa ka mathata a ka thibelwang a bophelo bo botle le ho kgothalletsa ho fumanwa ka pele le ho alafa mafu hara banna le bashanyana. Ho ya ka mmuso wa Afrika Borwa le hoja ka tlwaelo, ho tsepamisitswe mofetshe wa ho tshoeletsa ya senya, sebaka se atolohile ho kenyelletsa mokgwa o akaretsang wa bophelo bo botle ba banna. O kenyeletsa bophelo bo botle ba kelello le bophelo bo botle ka kakaretso.

Bakeng sa pipitlelano ka dikano tse ding. Di-laxative tse etsang bongata jwalo ka hangata di bolokehile ebile di a sebetsa ho latela . Ba eketsa bongata setulong ho etsa hore ho be bonolo ho feta. Di-laxative tsa tse kang le tsona di hula metsi ka maleng, di nolofatsa ho latela ka web . Di-laxative tse hlasimollang jwalo ka ha di bolokehe haholo bakeng sa tshebediso ya nako e telele ho latela ka health line.

Difuba, TB ke lefu le tshwaetsanang. Leo hangata le amang matshwafo le bakwang ke bacteria e bitswang micobacterium tuberculosis. Matshwao a kenyelletsa ho kgohlela ho sa kgaotseng, ho opelwa ka sefubeng, ho theola boima ba mmele, mokgathala, ho fufulelwa bosiu le ho hema ka thata. Kalafo e atisa ho kenyelletsa meriana e mengata ya dithibela mafu e nkilweng dikgwedi tse tse malwa. Matshwao a difuba, difuba la mafu, ho kgohlela ho sa kgaotseng ho nka dibeke tse fetang tse pedi, sefuba kapa bohloko ba sefuba, ho kgohlela madi kapa se kgohlela, ho hema ka thata, mokgathala, feberu le ho theola boima ba mmele, bosiu ba o fufulelwa.

Thuto e felletseng ya thobalano dikolong e bohlokwa bakeng sa ho matlafatsa batjha ho etsa diqeto tse nepahetseng le tse nang le boikarabelo mabapi le bophelo ba bona ba thobalano le peleheng. E ba hlomella ka ditsebo le maikutlo a ho itshireletsa dikotsing tse kang mafu a dikobo le bokatjhane bo sa rerwang le ho aha dikamano tse ntle. Ke ka lebaka lena thuto ya thobalano eleng bohlokwa dikolong. Bophelo bo ntlafetseng ba thobalano le pelehi ho fokotsa kotsi. E thusa batjha ho utlwisisa dikotsi tse amanang le thobalano e sa sireletsehang, ho kenyeletsa mafu a dikobo le bokatjhane bo sa rerwang tse lebisang diketso tse sireletsang tsa thobalano jwalo ka tshebediso ya dikgohlopo le ho dieha ho qala thobalano.

Nka kgothaletsa motjhana wa ka a qale pele ka ho ya bookelong kapo ngaka le ditleliniki ka ho ebe jwale a ka ya leetong la bonna ka morao. Hobane ho qoba mathata a ka etswang ke matitjhere a sa ikwetlisang sekolong sa ho qoba tshwaetso ya HIV le STI ho e fetisetsa ho ba bang.

Dithibela pelehi tse ngata di bolokehile ebile di a sebetsa. Di fana ka kotsi e tlase ho feta boimana ka bo bona. Le ha ho le jwalo, mekgwa ohle e tla di, ena le ditlamorao le dikotsi tse ka bang teng tse ka fapanang ho itshetlehile ka motho ka mong le dithibeli pelehi tse di sebedisuwang.

Ho bohlokwa ho fa bana buka e bulehileng mabapi le dikotsing tse tsa ho ameha diketsong tsa thobalano ha o sa le monyenyane. Ho bohlokwa matsatsing ana ho ruta haholo le ho ba fa mafolofolo. Ho ithuta hore na ke nako efe e nepahetseng ya ho etsa thobalano le ho tseba haholo ho ikenya dinthong tsa bo thobalano?